Ewe, ndisayikhumbula. Ndayiphiwa ngumlungu owayesetyenzelwa ngumama wam ndandiziva ndichulumance kakhulu, ndaziva ndichulumence kakhulu.

Ndicinga ingaba ngumbono omhle kakhulu lowo kuba kaloku kukho abantu abangoomama abathengisayo ezirenkini, nabo bayakudinga ukwazi iinto ezenzekayo kwilizwe jikelele. Inganceda ke nokufumanisa ezinye iinkalo ezinothi zingabanceda mhlawumbi kwiinto ezidibene nebhizinisi kwakunye noonoteksi abo nabahlali abakhwela iiteksi kuba lixesha elirayithi eliya lokuba umntu athi ngoku asalinde iteksi eza kuphuma, afumanise iinkcukacha ezithe vetshe ngelizwe eli jikelele.

Izinto ke eziye ziyenze imoshakale i-intanethi iba kanti zizinto ezifana nomoya ebhudlayo kunye nemvula engamandla ziye ziyibhudise ke isignali.

Ziinto ezifana nokusebenzisa amandla elanga, amabhetri okugcina umbane ukuze xa kuthe kwafika ixesha lukacimicimi ube khona umbane ogciniweyo oseluvalelweni.

Endlini kufuneka umntana axelelwe mhla nezolo, aqiniswe ngokunikwa amazwi enkuthazo, ayazi ukuba into ezenzeka kwi-intanethi ngabantu abanintsi abanezizathu ezingafaniyo zokuba babe phayana. Loo nto ke ayithathi ukuba yonke into eyenzeka phaya umntu ayithathe ayifake entliziyweni, kwaye ke as umzali kufuneke abe nayo indlela yokuba abe nayo indlela yokujonga ifowuni yomntanakhe maxesha onke.

Ewe, ndakhe ndayisebenzisa iWi-Fi yasimahla yandinceda kakhulu, ndikhangela iinto zemisebenzi, ndasebenzisa ke enye yezi pali eziye zifakelwe apha ekuhlaleni. Yandinceda kakhulu kuba ndafumana yonke into edandiyifuna ngexesha endandiyifuna ngalo.

UWhatsApp ubufana nee-SMS kodwa ke yena uyakhawuleza kuba kaloku akaduri ukufikelela kwii-SMS, ungakwazi ukuncokola incoko ekhawulezileyo kuWhatsApp njalo njalo.

Uye ubukele ke kwiselula yakho, ungena kwi-intanethi. Uba ungumntu unedatha uza kusebenzisa idatha ukuba kanti kukho into efana neWi-Fi kuloo bhasi uyikhweleyo usebenzise iWi-Fi, ubukele online.

Unomathotholo wenza izinto lula kakhulu, akuhlalisi phantsi, uyakwazi ngoku usebenzayo ube umamele kuba kaloku yena uyakwazi uba usemotweni, uyakwazi unomathotholo uba sefowunini.

Ewe, ke iba nemicelimngeni kuba kaloku ukuba baninzi abantu abakufutshane kuyo, abayisebenzisayo ngexesha iye ke icothe, icothe kangangokuba ungade ungakwazi uyenza into ofuna uyenza ebalulekileyo. imicelimngeni ke enjalo ngoba kaloku le yeepali bezixhonywa apha kule ingingqi endihlala kuyo bekukwazi ukugcwala abantwana ababhizi abakhangela iinto zabo, abadlala neegemu, loo nto ke iyenze icothe for abantu abafuna izinto ezibalulekileyo. Ndakhe ndafumana eso sehlo.

Kukuvumela iinkampani ezininzi ziqhube lo msebenzi kuba kaloku xa zininzi, zizawukwazi uncedisana, zibekho ke ezizawuthi zinike kwiilokishi ezingathathi ntweni, zibanike iWi-Fi yasimahla kuba kaloku umhlaba ngoku ujongisele ukusebenzisa izinto zedatha neeintanethi, neWi-Fi.

Ihambisa ixesha kwaye zininzi iinto ezivelayo kwi-social media yenze umntu angafowukhasi, umbone umntu egaxeleka kwizinto ezikude ngenxa ngenxa yeento ezithethwayo ezinye ezingeyiyo nenyani. Ziyaphazamisa ke kuba kaloku kulapho abahlobo abanye bangathi baphila ubomi obubhetele kunabanye beziveza kumakhasi onxibelelwano, bebhidisa ke nabo ke bancinci baneengqondo ezifuna ukumamela yonke into le.

Ndicinga ukuba mabangavunyelwa. Ndinomtshana osokolisayo, ongamameliyo ubomi bakhe bujolise kulaa nto yale sa-smartphone, akakwazi ukwenza into engakhange axelelwe kwaye izinto zithethwa kaninzi kuye.